Ku xava data hi ku tirhisa bangi ya selufoni swi hi olovisela swilo swinene hikuva loko dyambu ri hisa kumbe ku ri na timpfula a ndzi boheki ku ya emakuleni ndzo charge foni ni tshama kaya ntsena ku ri na mali ebangi ebangini ya mina ndzi xava airtime kutani hinkwaswo swi va kahle ndzi tlhela ndzi nga ngopfu ku fana na le makuleni hikuva loko ndzi ya xava airtime ma ndzi charge mali yo karhi kumbe one rand kambe loko ndzi xava hi bangi a ndzi mali yo tala ndzi mali ya le henhla ku tlula leyi ndzi xavaku hi yona emakuleni swi olovi olovisa ntirho wa swinene hikuva a ndzi a ndzi famba ndzo xava ndzi ri kwala kaya.

Ndzi nga va khorwisa hi ndlela leyi ndzi nga va byela leswaku banka yi hlayisekile swinene hikuva u ta seta a PIN kumbe tinomboro to karhi to nghena hi tona endzeni ka banka ya wena xin'wana tifoni ti ti ti ti tiselulafoni ta masiku lawa ti na leswi va ngo i ti-finger print loko u nghena u ta vekela finger print ya wena kutani banka yi ta pfula ndzi ta va byela leswaku swi hlayisekile swinene hikuva a ku nge pfuli wun'wani na wun'wani hikuva finger print yi ta va yi ri na wena ntsena kumbe PIN yi ta tiviwa hi wena ntsena.

Loko xikombelo xa mina xo lomba mali ebangi xi amukeriwile ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi ta hakela mali hinkwayo hi siku leri vekiweke hi timhaka to ndzi ta va komba a bank statement xa mina xa banka ndzi ta kuma xitatimede xa mina xa banka leswaku ndzi hola hi siku ro tani so ndzi tshembi ndzi tshembeni loko ndzi ku ndzi ta mi nyika mali hi siku ro tani loko ku ri mali ndzi yi hola loko n'hweti yi hela ndzi tshembeni loko ndzi ku ndzi ta hakela mali ya n'wina a loko n'hweti yi hela ndzi ta va komba ndzi ta va komba xitetimende xa mina xa banka lexi nga na mali hinkwayo xi nga na ti-date ta mina yi ta muholo.

Leswi swi ndzi endla ndzi titwa kahle swinene hikuva hi hi mikarhi yo tala hina van'wana hi tshama kule ngopfu na tibanga kumbe tihofisi ta le banga ta le madorobeni hina hi tshama emakaya leswi swi endla leswaku ndzi va kahle swinene hikuva ndzi tirhisa foni ndzi ri kwala kaya a ndza ha boheki ku ya hi tihofisini ta vona na va manana va hina loko va va nga ha koti ku famba a va ha boheki ku ya kwala emadorobeni va tirhisa na mali xin'wana loko va nga ri na mali a swi bohi ku ya etihofisini ta mabanga ho endla hi ri kwala kaya hi tiselulafoni ta hina.

Pulani leyi ndzi yi tivaka leswaku yi vuyerisa ngopfu naswona hikokwalaho ka yini hi liya va ngo i Whole life insurance. Whole life insurance yi vuyerisa ngopfu naswona i ya vutomi bya wena hinkwabyo yi tlhela yi ku vuyerisa na mali yo tala swinene loko u lovile yi kahle ngopfu Whole life insurance.

Loko ndzi ri munhu loyi a lawulaka timali ta xitokofela ndzi nga endla leswaku munhu loyi a nga hakelangiki four wa tin'hweti hinkwato ndza n'wi landza kumbe ndzi n'wi fonela ndzi n'wi vutisa leswaku u ta hakela rini mali ya wena loko o ndzi byela siku ro karhi ku u ta yi hakela ivi a nga humesi ndzi ta endla hi matimba leswaku ndzi vitana vanhu hinkwavo lava nga joyina xitokofela xa hina kutani hi tshama hansi hi burisana kumbe hi hi pulani timhaka ta ku va ku hi yi huma njhani mhaka ya yena if ya n'wi caca ha n'wi caca loko a nikiwa nkarhi wo tani ta nyikiwa nkarhi wo tani.

Leswi leswi tibanga ti swi tekelaka nhlokweni ta vona leswaku u na malembe yo yo ndlula eighteen wa malembe ku ya henhla swin'wana va tekela nhlokweni timhaka ta ntirho ku ri u na ntirho lowu wu nga ka kahle ke xin'wana va langusa ti swikoro swa wena swa credit leswaku swi le henhla ku fikela kwini.

Banga yi tekela nhlokweni timhaka ta adirese leswaku u tshama endhawini ya njhani naswona i ntiyiso leswaku u tshama kona ke va tlhela va tekela nhlokweni xitetimede xa wena xa banga leswaku u tirha ntirho wa njhani u hola mali muni u hola hi siku ra njhani leswi u nga va byela swona i ntiyiso ke va tlhela va tekekla nhlokweni timhaka ta ta ta ti ID ku ri hi wena eka ID u lombaka mali ke a ku a wu a wu lombi hi ID ta vanhu ke va tlhela va tekela nhlokweni timhaka ta ntirho leswaku u tirha njhani u tirha kwini.

Leswi endlaka leswaku tibanga to tala ti va na nhlawulo wo humesa mali nkarhi wu nga si fika hileswaku va swi tiva leswaku vanhu va khomeka swinene van'wana vanhu va khomeka swinene va va va lava ku endla mali swa nkoka kumbe timhaka ta minkosi kumbe swin'wana swo swo swo swa va nkoka emakaya hi yo mhaka va endla leswaku ku humesiwe mali nkarhi wu nga si fika eka tiakhawunti ta tona to hlayisa mali.

Leswi endlaka leswaku vanhu va pfula akhawunti bank xa masungulo i ku va munhu a tirha loko u ri na ntirho u fane u va na akhawunti ya wena ya bangi loko u ri munhu wa xikolo xa le henhla kumbe a yunivhesiti kumbe ti-college ku na ti NSFAS kumbe mali ya mfumo yi faneyi nghena ya kona mali liya endzeni ka tiakhawunti xin'wana masiku lama ku na ku na ku na ti-grant letiya ta mali ya mfumo ya va three fifty mali yi fane yi nghena kona loko u yi kumile u ta u ta kota ku papalata ku ya etixopeni ku ya teka mali u fola tilayini loko se u ri na makhadi ya wena mo famba mi ya xopeni mi ya endla leswi va ngo i ti-cash back mi kuma mali ya tixopeni ma nga zi mi fola tilayini emadorobeni.

Loko a lava ku ya eZanzibar i ta endla hi matimba leswaku a rhanga a suka laha South Africa kutani a ya eZanzibar loko o ho suka laha a swi bohi leswaku a cinca mali hikuva i fane a tirhisa ti-rands ta ta laha South Africa loko se a famba a ya eZanzibar u ta ya ehofisini ta kwale Zanzibar laha a nga a nga ta fika a endla exchange tihofisini ta exchange a Zanzibar kutani mali ya yena yi ta va kahle a tirhisa timali ta kwala Zanzibar.

Makhombo lama tolovelekeke leswaku mali ya wena yi nga ti kuma yi dyiwile kumbe ku ri na swin'wana na swivangelo swo endla leswaku mali ya wena yi famba hi yo mhaka minkarhi yo tala a swi hlayisekanga ku vekisa eka ndhawu to to to to tani hi ndhawu ta ku fana na tete swi kahle ku ti vekela mali ya wena eka bangi ya wena leswaku u ta kota ku yi cheka hi mikarhi hinkwayo u tshama u ri na yona.

Wena Thembi ndzi lava ku susa kokwana wa wena eka pholisi ya hina ya ya Maheso Insurance Company hikuva tanihileswi u swi tivaka leswaku khampani ya hina yi yi yi yi nyika life cover eka vanhu va malembe ya xikarhi ka eighteen to sixty nine ntsena kokwana wa wena hi n'hweti leyi taka va hlanganisa malembe ya seventy so hi yo mhaka a va nge he koti ku hlanganisa swilaveko swa hina eka khampani ya hina ya Maheso n'hweti leyi taka va ta va kha va susiwa hikuva hi lava va vanhu va malembe ya to sixty nine so kokwana wa wena va khoma seventy n'hweti leyi taka hi yo mhaka va ta susiwa.

Loko u nga swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti swi ta endla leswaku siku leri u ya ka u ya hakela u kuma mali yi ri henhla swinene hikuva ku na leswi va ngo i ti-late face leswi u u u va ku chajaka swona loko u hlwela ku hakela mali xin'wana swi ta endla leswaku a credit ya wena ya khadi ya yi kha yi looser yi ya hansi ya yi kha yi va leyitsongo swinene u nga ha koti ku endla swilo swa ku tala kumbe ku ku lomba mali.

Ku hambana loku nga kona eka akhawunti yo hlayisa mali na akhawunti ya credit hileswaku akhawunti yo hlayisa mali i akhawunti leyi tshamaka yi ri na mali swinene naswona akhawunti yeleyo yi tshama yi karhi yi engetela mali ku va ku na ti-interest to karhi leti ti taka n'hweti na n'hweti loko u va u kha u chela mali eka akhawunti yeleyo kambe akhawunti ya credit hi leyi u lombaka mali hi yona loko u nga hakeli va tlhela va tatisa xikweleti xa wena.

Xitokofela xi ta pfuna vanhu lava nga na mikhuva yo biha yo tirhisa mali hi ndlela leyo swi va hlayisela mali kumbe hi makhisimusi ku phaka phakiwa swakudya loko mali yi hlayisiwile yi ringaneleke ku xaviwa swakudya ti-cold drink, tinyama, mabyalwa hinkwaswo leswi leswi leswi dyiwaka hi makhisimusi swi xaviwa swi phakeriwa ndhawu yin'we hi ndlela yaleyo swi ta pfuna lava nga koteki ku hlayisa mali na yona mali yaleyo yi ta tlhela yi phakiwa futhi hi December.

Loko u lava mali ya xihatla endla akhawunti yo yo veka mali ya le henhla swinene loko u veka mali yo tala na ntswalo wa wena wu ta va na wu ta va wu wa le henhla swinene kambe loko u veka mali yitsongo na ntswalo wa wena wu ta va wutsongo leyi u vekaka yona yi ta ku tswalela yona.

Loko u sungula ku hlayisa mali wa ha ri lontsongo loko se u kurile kumbe loko se yi fikile laha u lavaka kona yi ta va yi tele swinene hikuva ti-credit ta wena kumbe akhawunti ya wena yo yo hlayisa mali yi ta va se yi ku nyike na ntswalo swi ta endla leswaku u maka leswi u swi lavaka u pfulela mabindzu u pfala mapurasi u aka tiyindlu leti u ti lavaka hinkwaxu lexi u xi lavaka u ta xi fikelela.

Loko ndzi tikuma ndzi rivele nambara ya bangi ya mina ndzi ta endla hi matimba leswaku ndzi ya etihofisini ta vona ta bangi ya mina ndzi ya va hlamusela xitori xa mina ivi va endla makungu yo ndzi endlela nambara ya nyuwani yo kuma bangi ya mina.

Loko n'wamabindzu o tsandzeka ku hakela machonisa mali ya yena switandzhaku swa kona swi nga endleka leswaku machonisa a suka a ya ka eka bindzu leriya ra n'wamabindzu a fika a teka swo karhi kumbe a teka bindzu leriya hinkwaro a ya a ya ri xavisa kutani a ta kuma mali ya yena kumbe a xavisa leswi swi ringaneke e mali ya yena kutani a teka mali yeleyo.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeriwaka lembe na lembe hileswaku loko lembe na lembe ri ya ri kha ri hakeriwa ri tlakuka hi tipoyinti ri ya a henhla swi endla leswaku kuya emahlweni ri tlhela ri lomba mali yo tala kumbe ri va na mali yo tala swinene kumbe ti-credit ta rona ti va hehla.

Ku hlayisa mali hi ku hlanganyela tanihi muganga swi endla leswaku vanhu vo tala va va na vuxaka hi ndlela leyi emugangeni vanhu vo tala va ta tshama ndhawu yin'we lava a va nga tivani va ta tivana va hleka xikan'we va dya ndhawu yin'we va endla swilo hinkwaswo xikan'we loko ku ri na swin'wana xo biha va pfunetana hi miehleketo kumbe ku pfuna hi ku hi ku lwisana na swona lava a va nga hlamulani va ta hlamulana, sweswo sweswo.

Ndzindzakhombo wa vutomi hi leswi hi leswi swi ku pfunaka loko u lovile kumbe wun'wana wa ka n'wina a lovile leswi hi xilungu va ngo i life insurance leswi endla leswaku loko u lovile va ku pfuna hi swa timali, transport xikan'we na mapholisi kumbe swin'wana swilaveko leswi lavaka eminkosini.

Mhaka ya mhaka ya thekinoloji yi olovisa ku tirhisa bangi hi ndlela leyi mhaka ya thekinoloji yi endla leswaku hi kota ku senda mali etindhawini ta le kule ni nga senda mali eNigeria ni ri laha South Afrika xin'wana swi endla leswaku thekinoloji hi tirhisa tifoni hi ri laha makaya kumbe timhaka ta makhadi ya hina hi ri laha makaya a swi bohi hi ya emichinini ya le madorobeni swi olovile swinene.

Hi mavonelo ya mina lexi lawulaka leswaku u fanele u hakela mali muni hileswaku wena u tirha njhani kumbe u munhu loyi a kumaka mali muni hi tin'hweti kumbe u n'wamabindzu kumbe u n'wana wa xikolo ke.

E-e a swi lulamanga, hikuva ematikoxikaya a ku na tixopo to fana na vo Shoprite, vo Usave na vo Pep, kumbe yona ATM hi yoxe. Hikuva cash send i xilo lexi lavaka tixopo teto ni nga ti hlaya, kumbe ATM hi yoxe. A xi humi emakuleni kumbe kun'wanyana. Loko u ri matikoxikaya mali u fanele u sendela munghana wa wena kumbe family ya wena eka bangi ya vona, va kota ku ya, ku ya swayipa emakuleni. Kambe cash send ematikoxikaya a yi lulamanga ku yi send hikuva a nge koti ku yi humesa munhu wa kona.

Loko va hundzisela mali naswona va lava leswaku yi nga va tekeli mali yo tala, va fane va endla leswaku, a va endli leswi va ngo i immediate transfer leswaku mali yi fane yi nghena kwala na kwala va nga endli swona. Va fanele va send mali hambi yo ya yi ya nghena mundzuku kumbe ndzhaka mundzuku, sweswo swi ta endla leswaku yi nga va tekeli mali yo tala. Mali leyi nga ta va tekela yona ku ta va mali yo ringana one rand kumbe hansi ka one rand.

E-e a ndzi pfumeli hikuva a swi nge va hunguteli ntikelo loko va sungula ku tirha. Loko va sungula ku tirha mfumo wu ta lava mali ya wona. Kumbe va ta koka hi katsongokatsongo loko n'wana a tirha a ri karhi a hola, n'hweti na n'hweti mfumo wu ta koka mali ya vona, hikokwalaho ntikelo a wu hungutekanga.

Xivangelo xo va u pfala akhawunti ya bangi hileswaku van'wana va va va ri na va ri na swikweleti swo tala swinene. Kumbe van'wana ku ri na lava va va, va va kokelaka mali hi minkarhi hinkwayo loko mali yi nghena. Hi yo mhaka swi endla leswaku tiakhawunti to tala ti pfariwa hi ku kokeriwa timali, va suka va ya pfula yin'wani bangi ya muxaka lowun'wanyani.

I vutihlamuleri bya, bya muthori. Muthori hi yena loyi a fanekeleke a a byelaka mutirhi hi timhaka ta UIF, hikuva mutirhi a nga tivi nchumu yena o ta ku tirheni. Kambe muthori u fanele a kuma nkarhi a endla xivijo va tshama hansi va burisana hi timhaka ta UIF.

Swilo leswi tshikelelaka kumbe ku sivela vanhu ku xava data hi tifoni ta vona hi leswaku, vanhu vo tala a va swi koti ku tirhisa tifoni ta vona, ngopfungopfu lavakulu kumbe lava va ha ku xavaka tifoni ta vona a va swi koti ku tirhisa ti tifoni ta vona ku nghena eka ti-app va xava airtime. Van'wani va swi kota ku nghena endzeni ka tiepe ta vona ta bangi, kambe leswaku va nghena kwihi ku va va xava airtime a va swi koti kumbe a va swi tivi, hi hi swona swi va tshikeleleka ku xava ti-airtime hi tibangi.

Vubihi bya kona ku va mutswari a apulayela vana va yena student loan, hileswaku loko va hetile xikolo va ta sala na swikweleti swo tala swinene. Kumbe loko va sungule ku tirha mfumo kumbe laha va nga va nga apulaya kona mali yaleyo, va ta teka mali ya vona kutani swi ta endla leswaku vana va kona a va le ku tirheni. Kumbe loko vana va kona vo fika eswikolweni va feyila kumbe va tlanga, va karhi va tiva leswaku a hi mali leyi ya mahala i student loan, swi ta endla leswaku manana wa kona a tikiseleka swinene kumbe mutswari wa kona a tikiseleka hikuva mali liya u fanekele a tlhela a yi hakela.

Ku hakelela emahlweni swi na mbuyelo wa leswaku, loko kwale mahlweni wo tikuma u nga ri na mali kumbe u chayekile swinene, sweswiya u nga swi hakela kwale mahlweni u to fika u tirhisa mahala kumbe u teka hikuva u ta va u swi hakelerile endzhaku. Swi na mbuyelo swinene ku hakelela mahlweni hikuva a wu nge tshami u ri na mali, kumbe loko mali ya ha ri kona u hakelela mahlweni kutani u ti dyela mali ya wena u tiva leswaku emahlweni ndzi hakerile swin'wana a ndzi nge he a ndzi nge he boheki ku hakela ka nkarhi lowu taka ndzi to tirhisa kumbe ku tshama kumbe ku endla xin'wana na xin'wana lexi u ta va u hakelerile xona.

Eka mina ndzi ri swi kahle, ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u endla timhaka ta kahle ku va a hakelela n'wana wa yena eyunivhesiti hi ku tirhisa mobile money platform. Hikuva mali leyi a yi hakelaka eyunivhesiti yi tele swinene, naswona loko o famba a yi khomelerile a ya emadorobeni ku ya yi deposit-a a bangi kumbe a ya e-payment office ta vona, swi ta endla leswaku loko va n'wi khoma nkunzi kumbe loko va yi vona vanhu va n'wi khoma tinkuzi. Ku hakela hi, hi ku tirhisa mobile money swi kahle u tshame ekaya swi papalata swilo swo tala swinene emadorobeni.